Xivangelo xo va nxavo wa tiselulafoni ta masiku lama u ri henhla hikwalaho ka swilo leswi tiselulafoni leti ti swi endlaka hikuva tiselulafoni ta masiku lawa ti na vutlhari swinene naswona ti endla swilo swo tala swo hambanahambana.

swipfuno swa ku dyondzela kaya hileswaku a wu tirhisi mali ya wena eka ku khandziya ku ya exikolweni naswona u kota ku va u tshama na vatswari lava va nga ta ku pfuna hi swakudya loko a u ri ekaya naswona ha swi kota ku va swi ku pfuneta eka ku va u hunguteleka hi ntshikelelo wa leswa swa miehleketo hikuva ku ta ku va ku ri na vanhu van'wana lava nga ta ku pfuna kusuhi na wena xo biha hi ku hlaya ekaya hikwalaho ku va ku ri na leswo tala leswi nga endlekaka swi ku sivela ku va u hlaya naswona leswi swi nga hetelela swi endla leswaku u nga basisi leswi u swi lavisaka xiswona.

Xo sungula i ku va u swi kuma leswaku u lava ku tumbuluxa swa njhani naswona hi vanhu va hi lava u lavaka swi va fikela naswona loko u tiva leswi swi ta kota ku ku olovisela ku va u kuma ndhawu leyi wena u nga ta tirhisa yona naswona na ku va u kota ku kuma kumbe ku fikisela hungu ra wena eka un'wana na un'wana loyi u lavaka ri n'wi fikela.

Ndzi tshama ndzi hlaya ko tala ngopfu swinene ndzi tshame ndzi hlaya hi hungu ra president Cyril Ramaphosa ku va a endzerile president wa le tikweni ra America.

A bindzu ra ku rhwala nhundzu hi swiporo ri va enghozini ya ku va va hlaseriwa hi makhamba naswona leswi swi hetelela swi endla leswaku va hetelela va nga fikisi tinhundzu ta vona laha ti faneleke ti fiki ti fika kona naswona a hi nchumu wa kahle lowu.

ku nga va tinhlokomhaka to fana na ku kayivela ka ka mitirho etikweni kumbe ematikoxikaya swin'wana ku nga va ku ri vuhlayiseki bya vaaki ematikweni naswona swin'wana ku nga va ku ri ku olova ka ku va vanhu va kota ku xava swakudya kumbe ku khandziya na ku famba va ya emitirhweni.

loko ndzi lava ku xava data leyi ndzi yi tirhisaka ndzi hoxa airtime i vi mina ndzi hlawula leswaku ndzi lava ku xava data leyi nga ta ndzi last kumbe leyi nga ta fikisela nkarhi wo karhi naswona netiweke leyi ndzi yi tirhisaka ndzi ndzi langele leswaku yi na data leyi nga chipa swinene nakona ndzi kota ku yi fikelela hi mikarhi hinkwayo loko ndzi lava.

Ntirho wa inthanete eku dyondzeni ka ririmi i wukulu ngopfu emikarhini ya sweswi ha swi kota ku va hi dyondza hi tindzimi tin'wana hi tshamile hikwalaho ka inthanete naswona swi olove ku fika eka xiyimo xa leswaku u nga kota ku dyondza hi ririmi rin'wana na rin'wana leri wena u tsakelaka naswona wa swi kota ku swi kuma hi xikadyana.

Leswi a swi ta yi yisa moya wa mina hansi kumbe a swi ta tshova mbilu ya mina swinene hikuva swi vula leswaku ntirho wu ta va u ndzi helela kumbe a ndzi nge he koti ku ya emahlweni no tirha ku va ndzi ta kota ku hlayisa ndyangu wa mina kumbe vanhu lava a ndzi va hlayisa loko na ha tirha kumbe loko ntirho wa ha ri kona.

Mina ndzi tsakela android hikwalaho hi leyi a ndzi tirhisa yona kumbe leyi ndzi nga tlhariha ndzi tirhisa yona naswona swa swa ndzi olovela swinene leswaku ndzi endla xin'wana na xin'wana eka yona hikuva ndzi yi toloverile.

Loko ku ri hava mutswari loyi a nga nghenelelaka a hi mhaka ya kahle swinene hikuva leswi swi nga hetelela swi vangela leswaku mudyondzi wa xikolo a nga ha koti ku va a yi landzelerisa swa tidyondzo ta yena naswona swi nga ha va swi n'wi vangela ku va a nga endli mitirho ya yena ya xikolo hi ndlela leyi a fanele a va a yi endlisa xiswona.

Ndzi tshama ndzi yi tirhisa naswona a wu a yi ri emilolweni lowu ndzi yaka kona nkarhi wun'wana na wun'wana loko ndzi ya xava swakudya naswona ndzi yi ve na nkarhi wa kahle swinene a ku ri hava xa nghozi lexi xi nga ndzi humelela kumbe lexi nga humelela cellphone ya mina loko ndzi ri ku yi tirhiseni.

Mfumo wu nga kota ku endla leswi loko wo kota ku va u endla leswaku ti-network kumbe tikhampani leti yi nyikaka vaaki inthanete ti kota ku yisa nxavo ehansi swinene leswi swi ta kota ku endla leswaku un'wana na un'wana loyi a lavaka ku va a tirhisa inthanete a kota ku yi fikelela naswona swi va swi olovela un'wana na un'wana hambi vanhu va hambanile va nga kumi miholo yo ringana.

I ntiyiso swinene nambara ya vanhu lava hlanganisiweke eka Wi-Fi yin'we yi na xiave swinene ku endla leswaku Wi-Fi yi nga ha tirhisi kumbe yi nga ha nyiki inthanete ku ve vuhlanganisi hi ndlela ya xihatla leyi a yi tolovele ku nyikisa xiswona loko ku hlanganisiwa vanhu lava va nga vatsongo swinene.

Mina ndzi vona yi nyika vayimbeleri kumbe ku hakela vayimbeleri hi ndlela leyinene swinene hikuva swi tikomba munhu un'wana na un'wana loyi a yimbelelaka naswona i nga eka tipulatifomo ta swa vuyimbeleri a tsakile naswona va ya emahlweni no tumbuluxa tinghoma kumbe ku nghenelela eka swa vuyimbeleri hi tinambara.

Ina, mfumo wu fanele wu nyika Wi-Fi ya eka mani na mani loyi a nga kona hikuva leswi swi ta nyika un'wana na un'wana ku va a va na xiave xo lava ku nghenelela kumbe ku tirhisa inthanete hikuva vanhu vo tala va va va nga swi koti ku tirhisa inthanete hikuva va nga yi fikeleli naswona loko vo yi fikelela kumbe ku ri na leyi nga kona mahala swi ta endla leswi va kota ku yi tirhisa hi mikarhi leyi va yi lavaka.

A ndzi lavi ku endla leswi u ndzi kombeleke swona hikuva leswi swi nga hetelela swi veka vuhlayiseki bya Wi-Fi ya mina eka nxungeto swinene wo va vanhu lava endlaka vukhamba bya swa tiselulafoni kumbe eka inthanete va kota ku va va na vufikeleri eka Wi-Fi ya mina naswona leswi swi nga hetelela leswaku swi endla leswaku vuhlayiseki eka tiselulafoni ta vanhu hinkwavo lava va nga ta lava ku va na vuhlanganisi laha kaya eka Wi-Fi leyi swi khumbeka swinene naswona swi hetelela swi va eka xiave xo biha xo va va kota ku hlaseriwa eka inthanete.

Leswi lawulaka xiboho xa vanhu xa leswaku va fanele va xava data yo fika kwini hi leswi va tirhisaka data ya kona xiswona naswona hi ku ya hikwalaho ka leswi kumbe ku tala kumbe xiave kumbe ku va ku ndlandlamuka ka leswi va ta va va endla siku na siku leswi lavaka data ya kona naswona leswi swi endla leswaku loko munhu a va a endla swilo swo tala swinene leswi nga ndlandlamuka kumbe leswi nga i ka ku va swi lava vanhu lavo tala kumbe swi nghenisa swilo swo hambanahambana swi endla leswaku va lava data yo tala swinene ku tlula ka munhu loyi a endlaka leswitsongo kumbe swilo leswi nga laveki data yo tala.

Mina mina ndzi vona onge Wi-Fi eswikolweni yi na nkucetelo wo biha swinene eka swichudeni ngopfungopfu eka swikolo swa le makaya kumbe swikolo swa le tipurayimari kumbe na swikolo swa le henhla hikuva leswi swi hetelela swi endla leswaku vana va nga endli leswi va faneleke va endla swona hikuva va tirhisa Wi-Fi leswi ka swilo leswi a va faneleke va nga va nga swi tirhisi.

Ku durha ka data ku nga endla leswaku vachudeni va nga va va va nga ha koti ku fikelela leswi va faneleke va swi fikelela ku va va endla ntirho wa vona wa xikolo hikuva va nge koti ku xava data leyi nga enela leyi nga ta kota ku endla leswaku hinkwaswo leswi va swi lavaka va kota ku swi fikelela.

Ndzi khensa xiyanimoya xa tiko swinene eka ku va xi hoxi xandla eka ku va ku ndzi pfuna kusuka ka loko ndzi tshweriwe hi yindlu ku vonaka loko se ndzi va ndzi pfunekile swinene hikuva xiyanimoya lexi xi kotile ku va xi hangalasa hungu ra mina ro va leri vavaka swinene eka munhu un'wana na un'wana naswona leswi swi kotile ku endla leswaku munhu un'wana na un'wana a va na ntwelavusiwana swinene a kota ku hoxa xandla eka ku va ni va ni kota ku kumeka kumbe ndzi kota ku va ndzi kuma mpfuneto kusuka eka vanhu.

Wi-Fi ya mahala ya masipala yi nga vuyerisa mabindzu ya laha kaya kumbe emugangeni wa mina hikuva yi ta endla leswaku un'wana na un'wana kumbe vamabindzu lavatsongo va le makaya va kota ku va va fikelela vukorhokeri bya inthanete handle ko va va tirhisa mali leyo tala swinene kumbe mali leyi va nga ta va va kota ku yi tirhisa eka ku humelerisa mabindzu ya vona naswona leswi swi ta kota ku endla leswaku va va va ri eka xiyimo xa kahle xo va va kota ku kuma vukorhokeri kumbe va kota ku va va kuma ntivo hikuva laha ka mabindzu lawa va wa endlaka.

Vatsari va tifilimi va kota ku hlayisa ndhavuko wa vanhu lava khumbekaka eka tifilimu ta vona hikwalaho ko va va endla leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a vonaka tifilimu ta vona a va a ri na vutivi loko swi ta eka mindhavuko leyi leswi swi endla leswaku mindhavuko ya vona yi tiveka swinene ematikweni yo hambanahambana naswona vanhu vo tala va va na vutivi hi ndhavuko leyi leswi endlaka leswaku ndhavuko wa vona wu va wu tiveka swinene.

Mbuyelo lowunene wo tirhisa WhatsApp i ku va u kota ku vulavula na vanhu va wena kumbe vanhu lava nga kusuhi na wena ku nga vanhu lava fanaka na ndyangu wa wena ku va mi kota ku vulavula siku na siku naswona swin'wana i ku va WhatsApp yi kota ku olovisa mitirho ya xikolo laha vana va xikolo va nga hoxiwaka eka ntlawa kumbe leswi vuriwaka ku va WhatsApp chat leswi hetelelaka swi endla leswaku vadyondzisi va kota ku va va nyika vadyondzi mintirho ya xikolo kumbe switsundzuxo loko swi ta eka xin'wana na xin'wana lexi lavekaka hi xikolo kumbe leswi leswi lavekaka exikolweni hi ku olova.

Mhaka yo rhumela mahungu hi selulafoni yi hlayisa mali swinene hikuva yi endla leswaku u kota ku rhumela munhu mahungu u ri laha u nga kona leswi nga laviki ku va u ya khandziya xikhandziyo u suka eka ndhawu yo karhi ku ya eka yo karhi ku va u ya n'wu byela mahungu naswona leswi swi kota no hlayisa mali hikuva u tirhisa mali leyitsongo swinene leyi u nga va ka ku ku ri ku xava airtime kumbe u va u xava data leyi nga endlaka leswaku u kota ku va u byela munhu loyi u lavaka ku n'wi fikisela mahungu mahungu ya wena.

Tinhlayo ta sweswinyana ta vugevenga ti nga kota ku landzeleriwa kusuka eka switichi swa vuhaxi bya minongonoko swo fana na leswi kumekaka eka swiyanimoya kumbe eka makombakule. Leswi endlaka leswaku munhu un'wana na un'wana a kota ku va a swi landzelela ku va a kota ku kuma like vuxokoxoko lebyi bya vugevenga naswona swin'wana i ku va swi kota ku swi kumeka ka maphephahungu lama nga kona a kumekaka ku hlayiwa eka tiselulafoni.

Tipulatifomo to khuluka ti kona leti nga le enawini kambe ti kona leti nga kona leti nga ri ki enawini naswona munhu un'wana na un'wana loyi a tinghenisaka kumbe loyi a landzelelaka tipulatifomo leti a nga kota ku va a vona leswaku pulatifomo leyi a yi nghenelelaka yo khuluka yi le nawini kumbe a yi le nawini.

Ku ni ku vilela swinene hikwalaho man'wani mahungu lama kandziyisiweke ma va ma nga ri ma ntiyiso kumbe ma va ma hundziseriwile ntiyiso wa kona kumbe man'wana ma va ma nga enelangi leswi swi va swi endla leswaku vanhu lava wa hlayaka va hetelela va nga ha vi ni ku tshemba eka wona hikwalaho ka leswi kayivelaka kumbe leswi nga hundzisiwa ku tluriwa mpimo eka mahungu lawa.

Endzhaku ka loko data yi herile swi vula leswaku munhu loyi a yi xavile a nge he koti ku nghenelerisa eka mhaka ya inthanete hikwalaho ko va a nga ha ri na data naswona yi ta suka eka selulafoni ya yena leswi lavaka leswaku a xava yin'wana.

Ina, ti kona tiphasela to hlawuleka ta data hikuva swi hambanile swinene loko munhu a xava data naswona a nga kota ku xava data hikwalaho ka ku ya hi endlelo leri kumbe hi ndlela leyi a lavaka ku yi tirhisa xiswona naswona un'wana na un'wana u xava data hi ndlela leyo hambana kumbe hi mpimo lowu wo hambana hi ku ya hi leswi yena a lavaka ku endla swona.

Tin'wani ta tona hi leti tiyisaka leswaku munhu un'wana na un'wana loyi a nghenelelaka eka mhaka ya ku digital a va a va ri na nhlayiseko swinene naswona leswi swi endliwa hikuva ti-policy leti ti va ti ri kona ka munhu na un'wana na un'wana loyi a nga ta lava ku va a ti a ti nghenisa eka mhaka leyi.

A ku na ku hambana eka ku durha ka data ka loko munhu a tirhisa three g, four g na five g kambe lexi nga hambana hikwalaho ka xihatla lexi munhu a kotaka ku kuma vuhlanganisi bya yena loko a tirhisa tinetiweke leti hikwalaho loko munhu a tirhisa five g ku na ku hatlisa ku tlula loyi a tirhisaka four g na three g kambe nxavo wa data wu va wu ringana swinene. Lexi nga hambana ku nga va ku ri matirhiselo ya data hikwalaho munhu loyi a tirhisaka five g data ra yena ri ta famba kumbe ri ta tirha ngopfu hikwalaho ko hatlisa ka ku va a kuma vuhlanganisi swi ta va swi ri eka xiyimo xa le henhla.

Ina, vatirhisi va ha ta swi kota ku xava data hi ku tirhisa top up kumbe hi ku tirhisa ussd kumbe SMS hikwalaho leswi a swi lavi vuhlanganisi bya xiyimo xa le henhla kumbe a swi a swi lavi netiweke ya xiyimo xa le henhla.

Hi ku ya hi ku landzelela milawu kumbe swi pima swipimelo swo va munhu a kota ku top up kumbe a xava data leri ra tiko rin'wana naswona leswi swi swi kona hikuva munhu a kuma vuxokoxoko lebyi kusuka eka khampani leyi n'wi nyikaka vuhlanganisi kumbe leyi yi xavisaka data.

Tinxaka letikulu leti nga riki na vutivi bya thekinoloji ti ta khumbeka hikwalaho ti nge he swi koti ku va ti hlaya mahungu kumbe ti nga he swi koti ku va ti kuma mahungu lama a ti ma kuma siku na siku hikwalaho phephahungu ri nge he koti ku va ri kandziyisisa maphepha lero a fikilela vanhu lava. Leswi swi vula leswaku va ta va ni nkayivelo swinene loko swi ta eka mahungu lama endlakaka siku na siku.

I timhaka leti nga kona ta AI leyi nga le ku humeleleni swinene naswona leyi nga le ku ngheneleleni swinene eka vutomi bya mani na mani bya siku na siku. Leswi swi endla leswaku munhu un'wana na un'wana hambi ku ri loyi a nga tivi leswaku AI yi fambisa ku yini kambe a nga va a ma twile mahungu leswaku yi kona kumbe wu kona nchumu lowu vuriwaka eka eka xidijitali kumbe eka thekinoloji.

Loko munhu a rivele password ya yena kumbe a nga swi koti ku nghena lexi a faneleke ku xi endla hikuva a endla leswaku a kota ku kuma password kumbe a endla password leyin'wani leyintshwa naswona leswi swa koteka hikuva munhu a kota ku tirhisa riqingho kumbe a kota ku tirhisa leswi a nga kota ku endla swona eka ku va a kota ku endla mhaka ta yena loko a sungula ku endla password ya yena. Leswi swi ta endla leswaku a kota ku va na password leyin'wani leti leyi nga ta endla leswaku a kota ku nghena nakambe.